Kungayenza umuntu ehle kakhulu emzimbeni ukudlula imfanelo, futhi kungagulisa kulalise umuntu esibhedlele ngoba kunobungozi ukuthi umuntu engawa noma ashone. Ngenxa yokuthi udokotela akamuphanga isivumelo ukuthi asebenzise nemikhiqizo.

Kwesinye isikhathi, imithi yesintu nemithi yesimanje ayihlangani, kodwa inzuzo yokusebenzisa zobabili ukuthi kuzokusiza kwalula, futhi kukusize kanqono. Ngoba kuyasebenzisana ukuthi kusize loku kugula okukuphethe.

Kala, bengingakalama uhlelo lwezemidlalo ukuze ngibagqine bematasa. Lolu hlelo lungasebenza ngokuthi bonke abantu abakhubazekile bakwazi ukudlala imidlalo le ezobagcina bematasa, futhi bejabule. Futhi ungayenza ukuthi bakwazi ukukhuluma.

Izibhedlela zikahulumeni yilezi eziphathwe uhulumeni ezisebenzisa nanoma ubani ongakwazi ukukhokha imali eningi ukuthi alale noma athole amaseyvisi ahlukile ngenani eliphansi noma engabhatali nhlobo. Izibhedlela ezizimele akusizona zikahulumeni kodwa ziphethwe amakampani noma umuntu. Futhi uyakhokhela imali enkulu ukuthi bakugcine bakonge. Amadokotela wakhona, ahlala akhona futhi akukho okuswelayo uma ungaya khona.

Ngingamufakela wona amapilisi akhe ku-container ebhaliwe, isikhathi, nelanga la mele awaphuze khona amapilisi wakhe ngemfanelo. Njengoba ekhohlwa lesi leli-container lizohlala phekwetafula la adlela khona ukuze angawakhohlwa.

Izithiyo ezikhona ezolwimi ngoba abantu abazwisisi kahle ukuthi izinto or noma izimpawu zisho ukuthini emakhaya njengoba kungenawo ukufunda okuya phambili ngakhona.

Izici engingazicabangela izici zolimi, ngoba abantu abazwisisi. Futhi uma ngingakalama umkhankaso wokucwayisa abantu ukuthi bangathengi ngemikhonyovu yezempilo, ukuthi sibacwayise ngobungozi bokwenza kanjalo. Ngokubakhomba ubungozi bokusebenzisa zona lezi zinto abazithenge ngomgunyathi nokomkhonyovu. Kuthi bangayisebenzisi ngoba abazazi ukuthi zivelaphi futhi azihloliwe kwabezempilo ukuthi zingaphungwa abantu noma zijovwe.

Ngingadweba umakho ongenawo izitebhisi, futhi lo makho angeke uye phezulu, uzohlala uphansi. Futhi indlela yokundlula emaphasijini nokufikelela kumakhawunta ukuthi ukuze uzothola ifayili lakho noma ukwazi ukukhuluma nomuntu ongaphakathi. Kube lula ukuthi umuntu akwazi ukubona umuntu ongaphakathi. Futhi namathoyilethi ahlangabeze laba abangakwazi ukuwasebenzisa ngokuphelele ngoba bekhubazekile.

Lokhu kungasizwa ukudonsa kwekazi ukuze amadokotela nabantu abasebenza emalebhu bakwazi ukuthola ukuphelela kwawo lokuk'gula. Nokuthi ufanelwe imithamo engakanani yale mithi.

Cha, asinayo. Iy'nsiza ezinaso ukuthi isibhedlela siseduza nala sihlala khona, futhi namakliniki noma iy'tholampilo ziseduzane futhi akudingeki ukuthi kube nezimoto ezithutha abantu abasebakhulile.

Bengaqasha iy'moto ezilanda abantu abasebakhulile khona emakhaya abahamba ngezinsuku ezifanayo kuze bakwazi ukuhamba ngegruphu. Ukuthi kube lula nakubo bengathwali umuntu oyedwa oya khona kotholampilo.

Yebo bakhona. Bahlola i-BP, bahlola neshukela, babuze ukuthi kubuhlungu kuphi, nemithi esiyiphuzayo kuze bazi ukuthi umuntu uphethwe ukugula kuphi.

Kungenza abantu bemithe bengazimiselanga ngoba ukumela enye inyanga kungafaka umuntu engqupheni yokumitha. Lento ibangwa umthelela omubi ngoba abantu bazala iy'ngane ebengazifuni noma bagijimela ukuthi bakhiphe isisu. Lapho kubanga ingozi yempilo enganini, nasemzalini wengane.

Kumele kuqatshwe kuqabangwe ngendaba yamathoyilethi nala bantu bakwazi ukusebenzisa amagumbi abo. Futhi kungahluki ukuthi amagumbi la afanele abantu abakhubazekile kuphela kodwa nawo lama lempu abawa-akhile angasiza nabantu abangakhubazekile ukuthi bakwazi ukufikelela endaweni ngokushesha futhi bengazilimazi emasitebhisini.